Ngibingelele, kubalimi bami ngingasiza ngokuba ngibasize ngamanzi okuchelela izitshalo zethu ukuba zikhule zibe nempilo ngiphinde ngisize ngamathuluzi okusiza ezingadini zethu ukuze izitshalo zethu sikwazi ukuzitshala zikhule zihlume sikwazi futhi nokuthi sisize emphakathini ngazo izitshalo zethu. Okunye futhi okungasisiza ukuba sivule umhlangano sihlale phansi, kubekhona amaqhinga esifika nawo sindawonye ukuba singasizakala kanjani njengabalimi sindawonye ukuze sikwazi ukuthuthukisa thina nomphakathi wethu njengabalimi, sehlise nobungozi bezitshalo siphinde futhi sitshale izitshalo zethu eziphephile nezinempilo esizokwazi ukuthi sizidle siphilise, ngibonge ngethuba

Uma ngithole indawo emakhaya, okokuqala engingakwenza ukuba ngilime kuyona leyo ndawo le engiphiwe yona ukuze ngikwazi ukuthi izitshalo zami mangabe sengizitshalile, ngiziphilise mina kanye nomphakathi. Ngikwazi ukuthi nami ngiziphilise ngokuba ngizidayise, ngiziphilise ngokwempilo ngizithuthukise mina, ngiqinisekise ukuba izitshalo engizitshalayo zihlanzekile, zinempilo futhi abantu bayakwazi ukuthi mangabe bezidlile, basizakale babe nempilo. Okunye futhi okungasiza kakhulu ukuba amanzi engiwasebenzisayo kube amanzi ahlanzekile, anempilo engiwathola emadamini ngiphinde futhi ngiwathole empompini, ngibonge ngethuba.

Yebo, njengomsebenzi osebenza ngezitshalo ensimini, kubalulekile ukuba usebenzise ama-PPE ngokwezizathu ezithize. Uma ngabe usebenza engadini noma usebenza ngezitshalo, uyadinga ukuba usebenzise ama-PPE ukuze uzivikele kuma-chemicals asetshenziswayo ezitshalweni kanye futhi uzivikele wena nomzimba wakho njengoba usebenza engadini ngoba kuningi okungase kukulimaze, okungaba izinto ongazithola phakathi engadini. Uvikele izandla zakho, uvikele ikhanda lakho, uvikele nomzimba wakho nezinyawo zakho ngokuba ugqoke izinto zokusebenza engadini okungama-PPE, lokho kunciphisa ubungozi bokulimala komuntu osebenzayo ngokwezitshalo ukuba aphephe, ngibonge ithuba.

Indlela esingasekela ngayo impova yomoya ezingadini zethu nasemiphakathini yethu jikelele, ukuba sizakhele thina ama-greenhouses ethu kanye nama-cold frames siphinde futhi sikwazi nokuba sizakhele amanethi ukuba sikwazi ukuvikela impova yomoya ukuba ingafinyeleli ezitshalweni zethu noma ezingadini zethu. Lokho kungasiza kakhulu ukuba izitshalo zethu zingatheleleki ngale mpova yomoya ngoba kungagcina sekumosha izitshalo zethu, singasakwazi ukutshala lokho esikufisayo. Ngakho lokho, kubaluleke ukuba sikwazi ukusebenzisa lokho ebesengikushilo phambilini, okungama-greenhouse, ama-cold frame kanye nama-net azokwazi ukukhava izitshalo zethu. Ngibonge ithuba.

Yebo, ubulungiswa bomlando womhlaba kubalulekile ngokuba abantu bakhungizwe ukuthi kwalwelwa kanjani ukuze kube khona isikhathi samanje, umlando ubalulekile ngokuba baningi abebawufunayo. Ngokwezomnotho, kubaluleke ukuba izwe nezwe kwezomnotho likwazi ukuthi libe namandla lokulwela ukuba likwazi ukuvikela umhlaba walo, kanjalo kanjalo nabantu nabo bakwazi ukuba babe namandla kwezomnotho ukuze bekwazi ukuvikela umnotho womhlaba ukuze sikwazi ukuba senze izinto ezehlukahlukene ngomhlaba wethu.

Ukuthi kwakhiwe izakhiwo zesimanje nezi-storage-i zesimanje, zikwazi ukugcina imikhiqizo yezimbali iphephile, ihlanzekile, ingalimalanga ngendlela ebekwa ngayo futhi ibekwe ngendlela yobunono nokuqaphela ngeso lokhozi ukuba ingalimali. Kuphinde futhi nokuthuthwa kwazo kuthuthwe ngendlela okunganciphisa amathuba okuthi zilimale nalapho, nalapho zibekwa khona zibekwe endaweni ephephile.

Izifunda ziyazama ukuba zifike namaqhinga okusebenzisana nabantu abatshalayo ngendlela yokuthi imithetho nezimiso zokusebenza bayifake, bayibhale phansi futhi ukuba indlela yokusebenza ekanjani kubasebenzi abatshalayo nabasebenza ngokulima, ukuba yiziphi izinto okumele bazisebenzise ukuzivikela bona kanye nokuthuthukisa izitshalo zabo. Kanye nezindlela nje zonke ngokuphelele zokusebenza uma ngabe ungumuntu olimayo noma uwumuntu otshalayo, kubalulekile nokuba bayilandele leyo mthetho le esuke ibekiwe. Ngibonge ithuba.

Yebo, kubalulekile lokho ngoba ukudla okunempilo kakhulu ilokhu okutshalwe ngaphandle kwatholwa ilanga kwakhulela ngaphandle kwakwazi ukuthi kutholwe kutholwe, kutholwe imvula kuthole nomoya kutholwe imvelo ukuze kukwazi ukuthi kwenze, kwenze umsebenzi emizimbeni yethu singabantu sibe nempilo. Kanti lokho okukhulela ngaphakathi ezindlini akubi nayo impilo ngoba abantu bayazikhulisela khona, kungaba ukuthi kungagcine sekwenza umonakalo emizimbeni yabantu ngoba ngoba kuyashoda ngokwempilo, kukhona okunye okuncane okushodayo ngakho ngoba ilanga alikwazi ukufinyelela kukhona kuphinde futhi nomoya ofikayo futhi awunawo amandla okuthi ufike khona uphelele.

Ukuhlolwa kwenhlabathi ongakwenza ukuba uzame ukutshala endaweni ezahlukahlukene zehlabathi, ubone ukuthi ikuphi la obonakhona ukuthi isitshalo sakho siyakhula ngamandla futhi siba nempilo ukuze ukwazi ukuthi izitshalo zakho uzitshale kuleyo ndawo leyo enenhlabathi, enempilo, ekwaziyo ukuthi izikhulise izitshalo zakho. Noma ma ngabe amandla unawo ukwazi ukuthi uthathe inhlabathi uye kwi-lab, ufike kwi-laboratory, ufike uyitheste khona inhlabathi yakho ubone ukuthi iyakwazi yini ukuthi ibe namandla okukhulisa izitshalo zakho zibe nempilo futhi zikwazi ukuthi kube izitshalo ezinhle.

Into ongayitshala uma kumele utshale noma kufanele utshale, ungatshala ispinashi, ungatshala iklabishi, ungatshala ubhatata, ungatshala utamatisi, ungatshala ummbila. Kanti uma kufanele uzingele ukudla kwakho, into ongayizingela, ungazingela inyamazane uphinde futhi uzingele izinyoni. Ngibonge ithuba.

Yebo, ukucabanga kwami kube nokujula okukhulu ngoba izintuthwane kuvamise ukuba zinganakwa ekutheni ziyakwazi ukuba zibe nomthelela ekuletheni impova. Izintuthwane zingadlala indima enkulu ekusakazeni impova futhi zisebenze njengabathuthi bempova abangahlosile njengoba zihamba phakathi kwezimbali zifuna umpe nezinye izinsiza. Nakuba izintuthwane ngokuvamile zincane kodwa kunezakhiwo eziningi zezimbali futhi ezinamandla ezikwaziyo ukususa impova. Ngibonge ithuba.